Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri Ṱshivenḓa na tshone vho tshi shumiswe, uri tshi vhathu vha kha maṅwe matambya vha tshi shumise vho vha tshi kho amba vho nga Tshivenḓa. Ngauri Tshivenḓa vhathu vha vhavenḓa a vha ngo to ḓala zwine zwa nga ri takula nga maanḓa, ende vhaṅwe vhathu vha ḓo kona u guda na luambo lwashu ngori Tshivenḓa ndi luambo lune a longo leluwa na luthihi uri muthu a lu gude ndi luambo lu ne lwa konesa nga maanḓa zwino arali vhathu vha tshi kho zwi vhonavho kha theḽevishini kha matambya vhathu vha a kona vho guda luambo lwashu.

Uri ni vusuludze khadi yaṋu ni to ya na i badela hangei kha vha satellite ndi hone hune na kona u i vusuludza ngayo, ni badela ṅwedzi na ṅwedzi uri ni kone u i shumisa.

WiFi ine yavha i tshi kho shumisiwa nga vhathu vhane vha vha vhanzhi ina luvhilo lune lwavha ḽuṱuku, ngauri vhathu vhanzhi vhanzhi vha vha vho ḓi nambatedza kha heiḽa WiFi vha vha vha kho shumisa WiFi nthihi, zwino luvhilo lwahone lu nga si ḓo ṱavhanya lu ḓo lenga ngauri luvha kho shumisa WiFi ivha i kho shumisiwa nga vhathu vhanzhi vhanzhi.

Nṋe ndi vhona unga dzi satellite dishi vhathu a vha tsha dzi shumisesa nga maanḓa, ngauri vhathu vha no vha na dzi founu dzine vha kona u dzi shumisa u vhona zwiṱori kha zwithu zwi ngaho dzi YouTube vhathu vho no renga dzi tv dzine dza vha smart dzine dzavha dzi kho vha vhonisa zwithu zwingaho zwithu zwi no pfi Showmax na zwithu zwine zwi ngaho dzi Netflix.

A thi thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho ṅwalisa kha phakhethe ya satheḽaithi na luthihithithihi zwithu zwa mitambo ndi zwithu zwine athi zwi ṱaleli nga mannḓa zwino a thi thu vhuya nda ḓi wana ndi khou ṅwalisa.

Nṋe ndi pfha ndi songo tsireledzea na luthihi, ngauri hafhanoni hune riṋe ra kho dzula hone ho no vha na mafobvu vhathu vha khou tswa nga maanḓa vha kho to dzhenela vhathu miḓini vha tshi vha dzhiela zwithu zwavho. Zwine nṋe ndi pfha ndi songo tsireledzea na zwiṱukuṱuku.

Nṋe ndi vhona u vhala mafhungo kha nyusiphepha zwi zwa ndeme nga maanḓa, ende zwi zwavhuḓi ngauri ni vha ni tshi kho kona u ḓivha mafhungo a kule na mafhungo a tsini nṋe ndi vhona unga ndi zwa ndeme ngauri na vhathu vhane vhavha vha khou toḓa mishumo hu ya vha hu na mishumo uya vhala zwiṱori hanefhaḽa kha nyusiphepha.

Radiyo ndi dza ndeme nga maanḓa ngori radiyo i tamba huṅwe na huṅwe ni na goloi ni vha ni na radiyo, ni muḓini waṋu ni vha ni na radiyo mavhengeleni ivha i hone zwino nṋe ndi vhona unga radiyo ndi ya ndeme ngauri ivha i tshi khou ri ḓivhadza mafhungo nga u to amba a i fani na internet radiyo muthu muṅwe na muṅwe nnyi na nnyi a nga kona u thetshelesa mafhungo ngauri vha vha vha tshi kho to amba zwivha zwi songo to ṅwaliwa.

Tsho nṱuṱuwedzaho ndi tsha uri ndo vha ndi tshi kho ṱoḓa uri vhaṅwe vhathu vha zwiḓivhe zwine nda kho ṱangana nazwo vhutshiloni hanga. Uri na vhaṅwe vhathu vha kone u guda nga kha nṋe, tshenzhemo ine ndovha nayo yo vha ya vhuḓi nga mannḓa ngauri ndo kona u guda uri musi muthu o amba zwithu zwine ene muṋe a kho kona u ṱangana a kho ṱangana nazwo kha vhutshilo hawe zwi a kona u yo thusa vhaṅwe vhathu vhane vha khou ṱangana na zwithu zwine zwa fana na zwine iwe wa kho ṱangana nazwo.

Nṋe ndi vhona zwo tea uri ivhe na mikano ya data, ngauri musi muthu a tshi kho i shumisa vhaṅwe vha ḓo i shumisa u bva nga matsheloni u swika ḓuvha ḽi tshi yo kovhela zwine zwa ḓo ita uri vhaṅwe vhane vha ḓovha vha tshi kho nyaga u i shumisa zwithu zwine zwavha zwa ndeme vha sa i kone u dovha futhi vha i shumisa zwino nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme nga mannḓa uri huvhe na mikano ya data uri muthu a to kalelwa uri nga ḓuvha u shumisa data nngana ndi zwa ndeme.

Nṋe ndi vhona zwi tshi thusa nga maanḓa vhupo hashu vhu dzula ho tsireledzea ngauri rivha ri tshi khou ḓivha uri hu kho itea mini. Hu migwalabo ri dzula rikho ḓivha zwa uri ndi gai hune a khou gwalabiwa hune a ri kho tea u ri riye zwino nṋe ndi vhona unga i thusa nga maanḓa na nga tshifhinga tsha miḓalo nṋe, ndi vhona unga yo ri thusa nga maanḓa ngauri vha vha tshi dzula vha tshi khou ri vhudza uri hu kho ḓo itea mini ha itea mini ngauri kha radiyo Phalaphala hu na tshifhinga tshine ra vha ri tshi kho to vhudziwa ngaha mitsho. Zwino zwivha dovha futhi zwa thusa na vhathu vhahulwane vhane a vha koni u vhala ngauri nga u tou pfha fhedzi vha a kona u pfha uri ṋamusi mutsho wo ima nga nḓila ḓe nṋe ndi vhona unga zwo ri thusa nga maanḓesa.

Nṋe WiFi ya ḽaiburari yo nthusa nga maanḓa yo nthusa uri ndi kone u wana tshikhala tsha uri ndi wane ḽenashiphi ye ndavha ndi kho shuma khayo. WiFi ya ḽaiburari ndo i shumisesa nga maanḓa yo no nthusa no ṅwala dzi asaimenthe dza tshikoloni tshe ndavha ndi kho dzhena khatsho tsha gudedzini ḽa nṱha.

Ndo no vhuya nda i fhindula khungedzelo ine nda i pfha kha radiyo, ndo ya nda senda apuḽikhesheni yanga ndi tshi senda apuḽikhesheni yanga mushumo nda u wana khungedzelo ya kha radiyo ndi ya ndeme nga maanḓa ngauri a i toḓi zwithu zwinzhi zwinzhi ngauri na kha founu uya kona u vulela radiyo wa kona u i pfha zwino radiyo nṋe ndi vhona unga ndi yone ine ya vha khwiṋesa ngauri huṅwe na huṅwe hune wa tshimbila hone unga tshimbila u tshi kho i thetshelesa.

ndono vhuya nda vha na mafhungo a si a vhuḓi nga sathaḽaithi ngauri hezwinoni tshifhinga tsha mutsho une u savhe wavhuḓi musi hu na makole kana dzi mvula network i ya ṱuwa ya vha i si khou shuma zwavhuḓi.

Nṋe ndi vhona unga dzi apuḽikhesheni dza u ṱalutshedza, ndi dzone dzine dza ṋea vhuṱanzi vhune havha khwiṋe ngauri ni vha ni tshi kho to zwipfa na vhathu havhala vhane a vha khou kona u vhona kana vha sa vhoniwi zwavhuḓi vha a kona u thetshelesa vha kona u zwipfa zwauri hu kho itea mini.

Nṋe ndi tshi renga data ndi renga data dza tshelede ine ndo i fara ndi puḽana nga tshelede ine nda vha ndo i fara tshandani zwine zwa amba zwori arali ndi si na tshelede kana hu sina data dzine dza swika tshelede ine ndo i fara nṋe ndi ya litsha nda sa renge data.

Nṋe ndi vhona unga i nga thusa nga maanḓa nga maanḓesa, i nga thusa nga uri vhathu vha ḓo kona u amba na vhathu vhane vha vha kule uri vha kone u vha thusa nga u ṱavhanya kharali zwithu zwine vha kho ṱoḓa u thusiwa khazwo zwi zwashishi vha ḓo ṱavhanya vha wana thuso.

Nṋe athi tendelani nazwo ngauri zwiṱitshi zwine ra nga zwi vhona zwo ḓala nga maanḓa, ende ndi zwavhuḓi zwi bva khori muthu ene muṋe u takalela zwithu ḓe.

Ee, ndono vhuya nda fhelelwa nga data musi tshifhinga tshine tsha kho dzine dza khou ṱuwa ngadzo tsho swiki hedziḽa data dza mbo ḓi to fhela.

Nṋe data dzine nda funa dzone ndi funa u renga data ndo dzi renga nga ṅwedzi lo lo luthihi nga ṅwedzi nambe ndi dzi renge ngauri hezwi zwa u renga data nga ḓuvha na ḓuvha zwivha zwi kho ita uri ndi shumise tshelede nnzhi u renga data.

Ndo no guda zwone kha fiḽimu ndi zwauri musi muthu a tshi tshila vhutshilo hawe a songo tshila vhutshilo hawe a tshi khou takadza kana u kolela kana u vhaisa vhaṅwe vhathu.

Ee, u vhona mimuvi kha dzi puḽatifomo i ngaho netflix na showmax ndi zwithu zwine nda zwi ita ḓuvha na ḓuvha ḽa vhutshilo hanga ndi dzula ndi tshi khou vhona mimuvi.

Nṋe uya nga ha nṋe, nṋe ndi vhona u nga luambo lwanga a lwo ngo vhuya lwa imelelwa zwavhuḓi na luthihi ngauri a si fhethu hunzhi vhune na nga tou wana Tshivenḓa tshi tshi khou shumisiwa hone.

Ndi kho to amba ngoho nṋe tshumelo nnzhi nda ḓo vha ndi tshi ḓo vha ndi tshi ḓo dzi shumisa ngauri ndo vha ndi tshi ḓo vha ndi khou pfesesa zwine zwa kho ambiwa arali hu tshi khou shumisiwa luambo lwa nga lwa ḓamuni.

Ndi vhona u nga luambo lwa a shuma nga mannḓa ngauri vhunzhi ha vhathu vha kho ita kana vha khou amba zwithu zwine zwa sia zwitshi vha dzhenisa khakhathini ngauri vha khou shumisa luambo ḽisi lwavho lune ha vha kho lu pfhesesa zwavhuḓi.

Subtitles dzo nthusa nga maanḓa dzi ita uri na musi kharali luambo lune lwa kho ambiwa wa vha u sa lapfhi uya kona u vhala hafhaḽa nga fhasi uri hu khou amba upfi mini dzi thusa nga maanḓa dzi subtitles.

Nṋe ndi vhona unga dzi app dzine dzo nthusa nga maanḓa uri ndi kone u ḓivha kana u guda zwithu ndi epe dzi ngaho TikTok, Facebook.

Nṋe fiḽimu ine ndo fhedzisela u i vhona ndi mapopi a no pfhi the unicorn riders ndi nga ma themendela nga mannḓa ngauri nṋe zwine nda funesa ndi funesa mapopi ende mapopi a ya ntakadza.

Nṋe ndi vhona unga vhabebi vha nga tikedza vhana vhavho kha u guda hayani musi vho vha rengela zwishumiswa zwi ngaho dzi laptop dzi computer vha dovha futhi vha vha rengela dzi data dzi uri vha ḓo kona u dzhena kha dzi puḽatifomo dzine vha kho dzhena khadzo vha tshi wana thuso kana vha tshi guda hone.

Puḽatifomo dzine nda dzi shumisa u ṱalela mitambo ndi ḓi shumisela yutshubu hone tshenzhemo ya nda i guda hone ndi ya uri kha yutshubu zwithu zwine zwavha zwi kho tambiwa zwo ndi zwithu zwine yavha i mitambo ya kale nga mannḓa.

Nṋe ndi vhona unga khaedu dzine matshudeni a ṱangana nadzo ndi dza uri musi muthu a tshi kho shumisa hune iṅwe yo no pfi chat box heiḽa epe i ya ita uri muthu a nwale zwithu zwi si zwone ngauri tshiṅwe tshifhinga i nifha phindulo dzine dza sivhe fhedzi dzone, zwine zwa amba zwori muthu a tshi kho i shumisa u fanela u dovha futhi a ṱuwa yo dovha a vhalula zwithu zwawe a dovha a vula bugu a kone u vha na vhuṱanzi uri zwithu zwo ṅwaliwa ndi zwone.

Nṋe ndi vhona unga zwine vha nga zwi ita ndi u ṱoḓa vhathu vhane vha amba dzedzo dzinyambo uri vha tou kona u to vha vhudza kana vha tou kona u isa shandukisa maipfi ane avha o ṅwaliwa uri avhe a khou amba nga luambo lwolwo.

Nṋe ndi vhona unga tshenzhemo ye nda ṱangana nayo kana u amba nga luambo lune lwa sa vhe lwawe zwi a ita uri muthu a fhedze a kho amba zwithu zwine ha ngo tea u amba zwone.

Nṋe ndi vhona unga zwikolo zwa mahayani ndi vhathu vhane a vho ngo lugela na luthihi u shumisa internet ngauri vhabebi vha mahayani ndi vhathu vhane a vha funḓedzi vhana vhavho shumisa internet.

Ee, dzi hone mbekanyamushumo dzo no wanala kha radio dzine dza amba nga luambo lwashu lwa ḓamuni lwa tshivenḓa ine ya nga Phalaphala FM.

Ee, nṋe fhethu huṅwe na huṅwe na musi kana ri tshi swika kha puḽatifomo iṅwe na iṅwe ndo tou pfha u tshi kho ambiwa nga Tshivenḓa ndi ḓo thoma nda dzula fhasi nda thetshelesa sa na musi zwine zwa kho ambiwa sa ntakadzi mara khare hu tshi khou amba nga tshivenḓa ndi a pfha uri na nṋe ndi kho pfha uri ndi wa nṱha nga uri hu kho shumisiwa luambo lwanga.

Nṋe ndi vhona unga tshimbilelana na dzi dzi tshaka nga nḓila ine yavha ya vhuḓi nga mannḓa.

Ndi tshi kho to amba ngoho a thi ḓivhi vho muṅwe muthu ane u vhuisela nga zwishumiswa zwa u guda nga kule a thimu ḓivhi.

Nṋe ndi vhona u nga hofuna vha tshi ri ṋekedza tshiṅwe tshifhinga uri ri kone u shumisa data dza ṱhodzi fhele.

Nṋe u ṱalela tv musi u tshi kho ambiwa nga luambo lu ne nda shumisa ḽone ndi khou amba uri nga luambo lwa hayani kana nga luambo lwa ḓamuni nne ndi pfha u nga ndi zwavhuḓi nga maanḓa.